Mo tikologong ya rona, bagodi ba tshwanetse ke ditlamelo tse di latelang tsa pholo, ditlhatlhobo tsa malwetsi a bagodi, ditsamaiso tsa go ya kwa dipetleleng, fa ba sa kgone. Dithuto tsa boikanelo, le dijo tse di siameng, di koketso tsa madi go thusa ka ditshenyegelo tsa kalafi.

Mo maikutlong a Setswana, go botlhokwa gore bagodi ba nne le lelapa. Mme maemo a sa nne jalo, ba lelapa ba sa kgone go ba tshwarwa ka ntlha ya mesebetsi le matshwenyego a madi. Dintlo tsa bagodi di na le ditirelo tse di siameng tse ba sa di fumaneng mo malapeng. Go nna mo lelapeng go ka nna le bokgopi, fa ba sa kgone go itshokela.

Mo Setswaneng go nna le dikgopolo tse di tlwaelegileng tsa go tlhokomela batsofe, go lebeletsa ka gore ba lelapa ba tla ba tshwara mme maemo a madi le maikutlo a ka thibela seno. Go nagana gore batsofe ba tla kgona go itshokela, mme ba ka tshwanela thuso e e oketsegileng, go solofela gore ba tla nna le boikanyego jo bo siameng.

Mekgwa ya setso e bopa maikutlo a rona ka go leba batsofe jaaka boitekanelo, mme mo nakong ya boammaaruri ba tlhoka thuso. Go solofela gore ba lelapa ba tla ba tshwara mme mesebetsi le madi a ka thibela seno. Go gakolola gore le bana ba ba tla ba tshwarang, mme bana ba ka nna ba sa kgone ka ntlha ya seo, go nagana gore batsofe ba tshwanetse go nna mo malapeng, mme di ntlo tsa batsofe di kaba mosola.

Lelapa le setšhaba di na le maikarabelo a a farologaneng, mo go tlameleng batsofe. Lelapa, go nna le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, go tshegetsa ka madi, le maikutlo, go tlhomamisa gore ba fumana kalafi e e siameng. Setšhaba, go tlamela ka ditirelo tsa boitekanelo, go nna le melawana e tshireletsang batsofe, go tshegeletsa malapa ka ditshegetso tsa moruo.

Dithuso tsa boitekanelo, go thusa ka metsi le dijo. Ditlhatlhobo tsa boitekanelo, baeti ba ba tlang go ba sekaseka. Ditshegetso tsa maikutlo, go ba etela le go nna le bona.

Mo mafelong a a farologaneng bagodi ba ka fumana tlhokomelo e e siameng. Dintlo tsa batsofe, ba fiwa dijo, tlhokomelo ya boitekanelo, le thuso ya maikutlo.

Thulaganyo ya puso ya ga jaanong ya batsofe e na le dintlha tse di botlhokwa, mme e ka tokafadiwa ka ditsela tse di latelang, maemo a ga jaanong madi a batsofe, e le mo e ka nnang e sa lekaneng go lebagana le dikgang. Kalatso tsa di tlhwatlhwa, ditirelo tsa boitekanelo, dithuso tsa mo lelapeng, ditsela tsa tokafatso, oketsa madi a batsofe, go lebagana le dikgakamatso, oketsa ditirelo tsa bangwe, boitekanelo mo mafelong otlhe, go nna le ditshegetso tsa moruo.

Pension-e ya puso, e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka ditsela tse di botlhokwa, tshireletso ya madi, e thusa ka di tshenyegolo tsa dijo, kalafi, le ditirelo. Boikanyego, e fokotsa tshoganelo ya go itlhokomela ya madi.

E ya, nka tlhalosa, go dira kopo ya penšhene ya puso ya go tlhokomela batsofe, o tshwanetse go latela dikgato tse di latelang, go tshwanela ke dingwaga. Motho o tshwanetseng a bo a setse a na le dingwaga tse sixty kgotsa go feta, ke moagi wa naga o tshwanetse go nna moagi wa semolao wa Botswana. Pension-e, e e neelwang ke puso, ke ya batho ba ba sa direng tirong, kgotsa ba ba setseng ba tlogetse tiro. Go etela office ya kgaolo, ya kwa kgotsa office ya dikgosi kgotsa ya department-e ya bogolo.

Fashion-e ya puso ya thusa, ka go fokotsa morwalo wa madi mo lelapeng, e oketsa letseno. E fa batlhokomedi phomolo, e tokafatsa botshelo jwa mogolo, le go tlisa kagiso ya maikutlo mo lelapeng.

Motho o simolola go amogela penšhene ya puso a na le dingwaga di le masome a le thataro. Lebaka le tlhopho ya dingwaga tse, dingwaga tse, di tsewa e le dingwaga tsa batsofe mo dipolotiking, le melao ya lefatshe. Batho ba le bantsi, ba tlogela tiro mo dingwageng tseo. Ka jalo, ba tlhoka thuso ya madi. Ke tsela ya go tlotla le go tlhokomela batho ba ba godileng, ka ntlha ya seabe sa bona mo setšhabeng.

Re ka ba thusa batsofe go fitlhelela dipetlele ka go ba naya dipalamo tsa mahala, go tlisa ditirelo gaufi le bona, go diresa baoki ba ba etang, go aga mananeo a motse, le go ruta ba lelapa go ba tlhokomela.